Uma ngihlulwa umdlalo phambi kwabangani bami ngivamise ukuthi ngizizwe kabuhlungu, kodwa ubungani bethu kungathinteki, ngenxa yokuthi lona umdlalo, umdlalo olula umdlalo obalulekile futhi emdlalweni njalo kukhona owinayo noma kukhona onqoba umdlalo bese kube khona ongawunqobi umdlalo. Kepha-ke lokhu kujwayelekile. Yingakho ngithi ubungani bethu bubaluleke kakhulu okudlula lo mdlalo lo engidlule kuwo.

Uma ngifundisa iqembu lezingane ezineminyaka engu-six umdlalo omusha, kuningi engakyenza ukuthi bakhone ukubona ukuthi ngihlose ukuthi bawudlale kanjani lo mdlalo lo. Ngingathatha oyedwa ngimbeke ngaphambili, ngisebenzise yena njenge-example phecelezi ngingamsebenzisa njengesibonelo, ukuthi-ke idlalwa kanjani lo mdlalo lo esifuna ukuwudlala, futhi ngibabonise ukuthi ibhola ulikhahlela kanjani, ibhola ulibamba kanjani, wenzenjani noma ngabe ibhola olithinta ngesandla kwenzenjani uma ngabe umuntu uyamkhahlela, ziningi nje izinto, engingababonisa zona kodwa ngamehlo nangezenzo, hhayi ngombhalo noma ngomdwebo.

Iphrojekthi ethile engiyibonile engichazile futhi engigqungquzelile ukuthi ngiyizame, ukudweba. Ngibone umuntu adwebe isithombe sika mama wakhe owamulahlekela, futhi ngakubona lokho kungithinta kakhulu enhlizweni ngenxa yokuthi uyabonisa ukuthi uthando luka mama azange alilahle. Kusho ukuthi noma umama angasekho, umama uhlezi akhona enhlizweni yakhe nasengqondweni yakhe. Futhi, njengoba adwebe kanje, uyabonisa ukuthi udwebo uyakhona ukukhipha imizwa yakho, ukhone ukuthi ungacabangi kakhulu, kepha-ke imizwa yakho yonke uyakhona ukuyidweba ibonise ukuthi uzizwa kanjani enhlizweni, futhi lokho kuzokhona ukukukhulula ukuthi ungakhoni ukubamba amagqubu ukhone ukuqhubeka ngempilo. Futhi ngibone ukuthi umdwebeo wakhe muhle kakhulu.

Izikole kufanele zigxile kwezemidlalo ezivamile, ngoba abantwana abaningi babona le midlalo le midlalo evamile kumabonakude, kumakhalekhukhwini, ku-inthanethi, kepha ngoba yizo yiyo imidlalo abaphupha ukuyibona, phecelezi ibhola lezinyawo, ibhola lezinyawo ulibona liwubukhazikhazi, ulibona lilula futhi ubona abantu abaningi obathandayo, yiko ngithi izikolo kufanele zigxile kwezemidlalo evamile ngoba imidlalo evamile yiyo ebalulekile kakhulu futhi yiyo enemfundiso eningi futhi sehleli isikhathi eside. Uma ngabe ufaka imidlalo emisha, lokho kuzodidisa abantwana abasezikolweni.

Umuntu kubalulekile ukuthi ube nomsebenzi, la ovuka khona imihla ngemihla, ukwazi ukuyosebenzela imali. Le misebenzi lena enye ozokhona ukuyenza eceleni efake imali ngeke ikufakele le mali le omsebenzi wokuvuka njalo ngemihla ngemihla ekufakela yona. Ungathola imali eningi ngokuvuka imihla ngemihla usebenza futhi leyo mali leyo ibalwa ngesikhathi osisebenza ngayo, phecelezi i-nine to five, babala amahora osebenza ngawo. Lokho kufaka imali eningi ukudlula imisebenzi oyisebenzela eceleni.

Imidlalo ayishintshile ngokuhamba kweminyaka, ngoba imidlalo sasenemigomo nemibandelo efanayo futhi nezikhathi azishintshi kangako, phecelezi ibhola lezinyawo. Ibhola lezinyawo alishintshanga kakhulu iminyaka endlulile, ngoba usakhona ukulikhahlela, usakhona ukuligijimisa, usakhona nokulibamba. Kepha-ke, imininingwane yona iyathanda ukuhluka kodwa yona ayihlukanga ngoba imidlalo yayo isafana, usadlala ngendlela yangaphambili.